Di banka e ka go batla kopo ya ID kopo ya mo o dulang teng le gore karata eo o tlo go e dirisetsa eng ke ya mofuta o feng o kenya madi a ntseng jang.

Go le gantsi o tshwanetse o lebelele gore ga o dirisa karata eo sekoloto sa teng setlotla se le se kanang-kanang, a o tla kgona go duela tšhelete eo morago ga o se o dirisitse madi ao, gape o ka kgona gore wena o nne le di options tsa gago o kope gongwe o tlhoka five thousand kopa go dira polane ya gore nna ke tla busa jang madi ao e seng lona le kgone gore le ntirele polane gore ke buse madi ao gore o seka wa feleletsa gore o a palelwa e be banka e feleletsa e tsaya madi a a fetang a ne o tshwanetse gore o a duele.

Kopo ya go adima madi e direga go le gantsi o a tlhoka o sa kgone gore o ka nna le one ka nako eo mme fela dilo tse o tshwanetseng motho a nne a di lebelele ke gore a madi ao a ka seke a tla a senya go kopa ka letsatsi le lengwe a o tla kgona gore o a buse ka tsela e e leng gore e nepagetseng le le ka nako go le gantsi nna ga ke rate go kadima madi ko dibankeng ke bereka ka madi a ke dulang ke nang le o ne mme ga a fedile a fedile ke tla nna ke ema ke bona gore ke tla nna le madi leng, gantsi ga ke rate go ipa mo maemong ba gore ke le ke feleleditse ke duela madi a e leng gore ga ke itse gore ke tla wa tsaya ko kae.

Phoso go le gantsi e nna fa o kopa madi a sa lekanelang le madi a wena o a amogelang, mme ga go le yalo o tshwanetse o kope banka e go direle tsela e e leng gore o ka kgona gore o buse madi ao mme o sa imelesege.

Go botlhoka thata gore o bale melawana pele o ka kopa madi seo se go thusa fa o tshwanetse o buse madi o kgone gore o a buse ka tsela e e leng gore e ka se emelesege wena, mme o tle o a busa ka nako le ka tsela e e leng banka e go diretse polane ya gore o a buse ka gona.

Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata gongwe go le gantsi mo bašweng ka gore ba tla kgona gore ba thuse batsadi ba bone go le gantsi mo kganyeng tsone tse tsa gore motho a ile go tsaya sekoloto ko bankeng a tseye madi a le mantsi, mme a ikry-e gore ga a kgone gore o a busetsa a feleletsa sekoloto sa gagwe se le kwa godimo thata, bana ba tshwanetse go thusa batsadi ba bona ka kgang ya dikoloto mme ba dule fatshe le modiri wa banka go thusa motsadi go e thusa ena ka bo ene ka go dira a payment plan e leng gore e tlo kgona gore e sa mo imela.

Go le gantsi dibanka di dirisa mekgwa e ya go kadima batho tšhelete go le gontsi ba itse gore batle go nna le porofete ga motho a tla tle go duela madi a wa tsereng, ga ke na kitso e kalo ka tsela e leng gore ba tla be e ile fatshe gore ba kgone gore ba fa motho madi se e leng gore ka bona gore ke se tlhaletse ke fa ba gofa madi poelo ya teng wena o kgona gore o a buse jang, le madi a ba go fileng o ne a ka seka e le gore ha wena o tle go gola ebe le gore a tla tla a go imela